Yebo, ngike ngazama ukuhlanganisa umdlalo wendabuko nobuchwepheshe besimanje. Lokhu kwenzeka ngesikhathi ngenza umsebenzi wokudala uhlelo olwakhele ukufundisa intsha ngomdlalo wendabuko. Ngisebenzisa ubuchwepheshe besimanje njengohlwelo lweselula ukuze ngenze kube lula ukufundisa imithetho yomdlalo, ukudlala nabanye online nokugcina umlando wawo. Lokhu kwasiza ukwenza lo mdlalo ube sematheni futhi uthokozelwe intsha yanamuhla.

Uma bengingakwazi ukunikela ihora nsukuzonke emsebenzini ongenisa imali ngangingakhetha ukwenza okuqukethe content creation ku-inthanethi. Njengokwenza amavidiyo ukubhala izindaba ezimfushane noma ukwabelana ngolwazi ku-YouTube, TikTok, noma i-blog. Ngikhetha lo msebenzi ngoba awudingi imali eningi ukuqala, kudingeka iselula ne-inthanethi. Ungawenza noma ikuphi ngisho nasekhaya. Unokukhula okukhulu ngoba uma ukuqukethe kwakho kuthokozisa abantu, ungathola imali eningi ngokubukwa izikhangiso noma ubambiswano nezinkampani.

Uma nginethalente entweni engiyithandayo njengokudlala isiginci noma ukwenza ingadi isinyathelo sami sokuqala bekungaba ukuqala ukwabelana ngalokhu online. Ngizoqala ikhasi le-Facebook, i-YouTube noma i-TikTok lapho ngikhombisa khona amakhono ami njengokufundisa abantu ukudlala izingoma ezilula ngesiginci noma ukwabelana ngamathiphu okutshala kahle engadini. Kwenza kube lula ukuthola ithuba lokumakhetha njengokuthengisa izifundo, izithombe noma ukudlala izinsimbi ezincane ngemali. Lokhu kwenza iphupho libe umthombo wemali kancane kancane.

Umdlalo wesintu engangiwudlala ngesikhathi ngikhula kwakungumlabalaba. Lo mdlalo wawudlalwa kakhulu emakhaya nasemgwaqeni. Sisebenzisa amapeni noma amatshe ukuwenza. Wawuheha abantu abadala abancane ngoba wonke umuntu wayewazi noma efisa ukudlala. Uphinde wakhe ubungani nobumbano njengoba wawubadinga abantu ababili futhi abanye babukele bencoma noma befunda. Uphinde futhi wakhe ukukhuthaza ukucabanga ukwenza abantu bazijwayeze ukucabanga kahle futhi bahloniphe imithetho yemidlalo.

Izikole okufanele zikubheka njengento ebalulekile ngoba ukulimala kwemidlalo kungathinta impilo yabafundi, imfundo yabo kanye nokuzimisela kwabo ukubamba iqhaza. Izinyathelo zokuvimbela ukulimala ukuqeqeshwa okufanele kwabafundi, ukuba nochwepheshe bokuqapha, ukusebenzisa izinsiza ezifanele, ukuhlolwa kwempilo njalo, ukukhuthaza ukuphumula ngemva kokulimala, ukuqwashisa abafundi nabazali.

Uma ngidlala umdlalo nabangani bami wathi omunye umuntu waqala ukuzizwa ekhishwa inyumbazane ngingazama ukumenza azizwe ehlanganisiwe. Ngizomemela ukuthi ajoyine eqenjini noma enze into ethile nomphakathi ukuze azizwe ebalulekile. Uma ngibona engakhulumi noma ebukeka engajabule ngingakhuluma naye ngasese ngimtshele ukuthi ngiyamuqaphela nokuthi siyamdinga. Ngingaphinde ngishintshe indlela esidlala ngayo ukuze wonke umuntu abambe iqhaza. Kubalulekile ukwenza wonke umuntu azizwe eyamukelekile ngokuhlekisana, ukuhalaliselana nokugwema ukuhlaza noma ukuhlekisa ngabanye.

Imiphakathi ingayigcina imidlalo yesintu ngokuyifundisa ezikoleni ukuyidlalisa emicimbini nokuyiveza ezinhlelweni zethelevishini noma ezinkundleni zokuxhumana. Ukuyenza ijabulise futhi ifanele ezizukulwane zanamuhla. Njengokuyifaka kuma-apps noma kumavidiyo. Kusiza ukuthi intsha ithande ukuyidlala. Lokhu kusiza ukugcina amasiko ephila futhi ahlonishwa.

Izikole zingakwandisa ukusetshenziswa kwezikhungo zemidlalo ngokuhlela imidlalo ngezikhathi ezahlukene njengekhefu noma emva kwesikole. Zingasebenzisa izindawo zomphakathi eziseduze noma zisebenzise imidlalo edinga indawo encane. Lokhu kusiza ukuthi abafundi abaningi babe nethuba lokubamba iqhaza kwezemidlalo ngaphandle kokuncishana ngendawo.

Izikole zingathola uxhaso lwezimali zezinhlelo zemidlalo ngokufaka izicelo koxhaso grants lakuhulumeni noma lwangasese. Ukubambisana nezinkampani zomphakathi ukuqhuba imicimbi yokusiza fundraising noma ukucela iminikelo kubazali nabaxhasi. Lokhu kusiza ukwakha izinhlelo eziqinile ngaphandle kokuncipha kuphela kusabelo mali esijwayelekile